Into endinoyenza ndinokucela ubana bakhe bavule okokubana sikwazi okokuba singene kuYouTube nooInstagram. Kuba kaloku ooYouTube noInstagram akuyiyo nje indawo othi ungenele ukubukela izinto zokonwabisa, koko abakhona namathuba emisebenzi eye ithi ifakwe kooInstagram. KuYouTube uye ukwazi ukubona indlela ongenza ngayo ukuphucula i-CV yakho ukuze ukwazi ukufaka isicelo somsebenzi.

I-AI ibenza ubomi bube lula kakhulu yaye ngoku sekusetyenziswa yona ixesha elininzi. Iyancedisa ke kakhulu kwizifundo nakwizinto, phantse zonke umntu azenzayo. Yaye zizinto ulutsha osezilusebenzisa kakhulu. Nangokuthi ke kuye kube khona utshintsho kwiteknoloji kule mihla. Izawuya iya iphucuka yaye kube yinto esiyisebenzisa okokoko ekunxibelelaneni.

Amapiano adume kakhulu kuba kaloku ngumculo othandwa lulutsha kakhulu yaye ndingathi uthetha kakhulu nalo nangezinto ezenzekayo ezilonwabisayo.

Irutha yinto ethi abantu abaninzi bayisebenzise ukuze bakwazi ukungena kwiWi-Fi. Irutha ke iliqokobhe nje othi ulifake iSIM card ukuze kukwazi okokubana kukonekthe abantu abasendlini nabo urhalela okokubana bangene, yaye iba nesitshixo sayo esithi saziwe nguwe wena mnikazi wayo.

Xa useta i-password yeWi-Fi yakho kuye kufuneke okokubana ukhethe i-password ozawuthi uyikhumbuleke. Loo nto ke uyijonga njani? Baye bakunike into yokokubana xa useta i-password yakho yenza kubekho inani elizawuba ngunobumba omkhulu, ibe linani elizawuba ngunobumba omncinci yaye kubekho namanani ozothi uwasebenzise ukuze ukwazi ukwenza i-password yakho ingakwazi ubana kube khona umntu ozawuthi ayiqikelele lula, yaye uyikhumbule nawe.

Andinoziva mnandi konke konke kuba kaloku iWi-Fi siyisebenzisa ngendlela ezingafaniyo. Ibe ngakumbi xa bendithe xa ndithi ndiya kuyo kukho isicelo somsebenzi ebendifuna ukusenza, yaye ndingenayo imali yokokubana ndithenge idatha.

IWi-Fi kawonkewonke yenza abantu bakwazi okokubana bangene kwifowuni yakho ngendlela engalunganga. Nto leyo ke apha esilungwini abathi kukuhekha. Baye bakwazi ukungena bathathe iinkcukacha zakho, nto leyo eyawuthi ize ikumoshele kwixesha elizayo.

Isola ibalulekile kakhulu xa uneWi-Fi esebenza ngamandla wombane. Kuba kaloku into ethi, wena xa kuthe kwemka umbane uyawuthi ungabi nayo ingeniso kwishishini lakho ze kube kubuye umbane. Ukanti ukuhamba kombani kuye kwenze into yokokubana uthi xa sele ubuya umoshe izinto. Into ethi xa kukho apho kuthe kwamoshakala khona, uyakwazi ucima noba ziintsuku zimbini okanye zintathu, nto leyo eyawuze ithi ikuchaphazele. Koko ukufumana isola kubaluleke ngaloo ndlela ukubana uzazi uba uzawuhlala umbane unawo noba ungekho kwabanye abantu.

Bethuna ndiyacela sihloniphane ngendlela esithi sisebenze ngayo. Ndiyayazi kumnandi okokubana uthi xa ufuna ukubukela ividiyo yaye udlale nemidlalo yekhompyutha kubekho ingxolo ethi yenzeke kodwa khanicingele nathi thina size kuzofunda kuba kaloku kuyadedelwana kule nto. Nani xa kufike elenu ixesha lokufunda, siyaninika ixesha lokuba nifunde kangangoko, singaniphazamisi. Koko nathi besicela into yobana singaphazanyiswa. Asithi yekani ukubukela nokudlala, koko ingxolo mayingabikho ukuze sonke sikwazi ukwenza ebesikuzele apha.

Ndingamcebisa okokubana asebenzise inethiwekhi kaVodacom. UVodacom mna usandiphethe kakuhle yaye yeyona nethiwekhi endithi ndisebenzise yona yaye engandisokolisiyo kwicala lokokubana imane imnka inethiwekhi ingabikho okanye ndingakwazi okokubana ndingene kwi-intanethi ngendlela endifuna ungena ngayo.